Ku ri a kota ku cinca e miehleketo ya yena a ndzi ta vulavula na yena hi ndlela leyi landzelaka xo sungula a ndzi ta n'wi byela leswaku ku ya yimba entshaveni kumbe hi ndlela ya ndhavuko entshaveni swi na nkoka swinene hikuva swi ta endla leswaku wena n'wananga u tikuma u ri n'wanuna hi ku hetiseka hikuva loko u nga lavi ku ya entshaveni swi ta endla leswaku tintangha ta wena kumbe tichomi ta wena ti ku tekela hansi hikuva loko va tshamile va ta vulavula kumbe va ta sungula ku vulavula leswaku vona va nge tshami na munhu wa ku va a nga yanga engomeni kumbe entshaveni vona valava ku tshama na vavanuna se leswi swi ta endla ku ri yena kumbe wena n'wananga u titwa u nga ri n'wanuna hi ku hetiseka so swi kahle ku ri u ya entshaveni.

Ina ku tlangela siku or masiku ya ku velekiwa i swa nkoka eka mina hikuva hi siku ra ku velekiwa ka mina swi endla leswaku vanhu va la kumbe vanhu lava ndzi tshamaka na vona va ndzi xavela ti-present va tlhela va ndzi xavela na khekhe ku tlangela siku ra mina ra ku velekiwa nakona i swa nkoka hikuva siku leri ri tsundzuxa laha kumbe siku leri ndzi nga velekiwa ha rona swi tlhela swi ndzi nyika matimba na ku ndzi tsakisa hikuva swa tikomba swa ku ri ndzi ya emahlweni kumbe ndzi kula ndzi karhi ndzi ya ma emahlweni a ndza ha vuyeli ndzhaku.

E-e vanhu a va ha ambali swiambalo swa ndhavuka swa ndhavuko sweswi nkarhi na nkarhi ku fana na le nkarhi lowu hundzeke xivangelo hileswaku vanhu va manguva lama va ambala swiambalo swa kufana na ti-Gucci ti-Nike na ti-Addidas na ti-Puma vanhu lava va teke xiboho xa ku tshika swiambalo swa ndhavuko kumbe va nga ambali swiambalo swa ndhavuko hikuva va twa onge vanhu van'wanyana va ta va tekela hansi loko va ambarile swiambalo swa ndhavuko nakona va twa va ri na mali ya ku tala hikuva mpahla leyiwa va yi mbalaka ya durha swinene.

Ti-holiday ta nkoka ta vukhongeri leti nga kona eka ndhavuko wa ka hina i ti-holiday ta paseka laha hi hlanganaka ekerekeni ku khongela na ku tsundzuka siku leri hosi Yesu a nga vambiwa hi rona a va kamberiwa swijoho swa hina na ku va ku na ku va hina hi johile tanihiloko yena a ta va a tekile swidyoho swa swa hina a ya vambirhi wa swona leswaku hina hi ta kota ku rivaleriwa nakona hi tlangela e ti-holiday leti hi ndlela leyi landzelaka nakambe hi tlangela hikuva hi hlengeletana endzhaku ka xikhongelo hi tlhela hi dya swakudya endzhaku ka xikhongelo.

Swilo leswi a ndzi ta tsakela kumbe leswi a ndzi ta swi katsa a ku ta va ku ri malapi ku tlhela ku va tinjhovo na tinjara ta ku hambanahambana lexi a swi ta endla leswaku i xiambalo lexi xa vatsonga xi va xi sasekile nakona na vuhlalu bya ku hambanahambana a byi ta katsiwa hikuva vuhlalu a ndzi ta byi tirhisa ku tsala ehenhla ka xiambalo lexi ku ri xitsonga i ndhavuko wa hina hikuva eleswi swi ta kombekisa leswaku xiambalo lexi i xa matsonga.

Swilo leswi tolovelekeke hileswaku vanhu va le kumbe va humaka etindhawini ta le matikoxikaya siku na siku va tikuma va karhi va rima ku endlela ku kuma swakudya na ku kurisa mindyangu ya vona van'wanyana va vona va suka etindhawini ta vona va ya etindhawini ta xilungu ku ya lavana na mintirho laha va nga ta kota ku hlayisa mindyangu ya vona ku hambana na vugevenga kumbe ku yivela vanhu emakayeni xin'wanyana hileswaku va landzelela ngopfu ndhawu ndhavuko wa vona a va xisiwi hi swilo swa manguva lawa.

Mfumo wu nga endla leswaku wu va nyika mali n'hweti yin'wana na yin'wanyana kambe ku ri mali leyi yi nga endleriwa vanhu lava va nga feriwa kumbe lava va nga riki na vatswari leswi swi ta endla leswaku va kota ku hanya hi yona mali liyani hikuva loko ku nga ri na vatswari kumbe munhu a loveriwile hi munhu loyi a ku ri yena a xava swakudya swi endla leswaku vutomi bya yena byi tika mfumo wu nga tlhela u endla leswaku wu va xavela swakudya loko ku ri wu hleketa leswaku va nga teka mali liya va nga ta va nyika n'hweti leti na n'hweti va endla swilo swa ku huma endleleni leswi swi ta endla leswaku vanhu lava va tikuma va karhi va hanya vutomi bya kahle ku fana na vanhu lava n'wanyana.

Rito leri eka mina ri vula leswaku laha eAfrika-Dzonga ku na vanhu va ku hambanahambana hikuva laha eAfrika-Dzonga ku na vanhu va ku huma matikweni mambe lava van'wanyana va nga ta laha eAfrika-Dzongo Dzonga hi ku tirha kambe van'wanyana va tile laha eAfrika-Dzonga ku pfuna na ku pfuneta laha vulavuriwaka mpfuneto kona.

Nkhuvo leyi yi endliwa hi ndlela leyi landzelaka xa ku sungula vanhu lava va tshembelaka eka swikwembu va tala ku phahla leswaku va vulavula na va le hansi leswaku va va pfuna eka swilo hinkwaswo kumbe eka khombo leri va va ka va karhi va hlanganeke na rona naswona ku phahla swi endla leswaku vanhu va tikuma va karhi va connect-a kumbe va tikuma va hlanganile na va le hansi lava va tshembaka leswaku va va pfuna nakona va va sirhelela hi minkarhi hinkwayo.

N'wana wa mina namuntlha a ndzi ta tsakela kumbe ndzi tsakela ku dyondzisa ku sweka swakudya swa ndhavuko laha ndzi lavaka leswaku u dyondza ku tiva kumbe ku sweka e tihove xo sungula u fanekele u hlantswa poto ra wena endzhaku ka swona u ri veka endzilweni u chela e mati ndzeni ka rona u chela tiboncisi u chela na xitampa laha u nga ta swi tshika swi vila swi tlhela swi hlangana hi vu swona endzhaku u ta chela munyu ku ri munyu lowu wu ta endla leswaku tihove ta kona ti ta kota ku nandzika swi fanerile leswaku u dyondza e swkelo leri hikuva i swekelo ra ndhavuko wa hina Matsonga.

Lawa ma nga amukeleka hi lama kumbe hi lawa ya ku va n'wanuna a nga vi kona laha n'wansati a va ka kona loko a kharhi a veleka n'wana ndzi vula leswi hileswaku loko vo va kona endhawini kumbe endzeni ka kamara leyi e n'wansati a va ka a karhi a velekela kona swi nga endla leswaku vavanuna va tikuma va karhi va languta vavasati hi ndlela ya ku hambana na leswi a va va langutisisa xiswona loko va nga se tiva ku ri va velekisa kuyini e vana va vona.

Leswi ndzi nga akaka hi leswi landzelaka xo sungula ndzi nga aka e xikolo laha vana va nga ta kota ku nghenela kona va tlhela va kuma dyondzo leyi yi tivekaka leswaku dyondzo i xitlhangu xa vutomi xa vumbirhi ndzi nga aka xibedhlele leswaku loko vanhu va ri ekuvabyeni va ta kota ku pfuneka ekusuhi xa vunharhu ndzi nga aka emapatu laha vana va xikolo va nga ta ma tirhisa ku ya exikolweni va karhi va hlayisekile ku ri va nga ti kumi va kharhi va famba e nhoveni kumbe enhoveni laha kumbe lexi xi nga ta veka vutomi bya vona ekhombyeni hikuva van'wanyana va nga ti kuma va pfinyiwile kumbe va lahlekeriwile hi vutomi bya vona.

Ina rirhandzu na ntwanano swi kona eka muganga lowu ku nga tshama vanhu va tindzimu to hambanahambana ndzi tiya ku vula leswi hikuva na mina laha ndzi tshamaka kona a ku tshama hina Matsonga ntsena kambe ku na vanhu van'wanyana va tindzimu tin'wanyana lava hi tshamaka na vona nakona rirhandzu na ntwanano swi kona hikuva loko wun'wanyana a werile hi khombo ha kota ku pfunana swi nga khataleki leswaku munhu loyi a nga wela hi khombo i munhu wa ku vulavula ndzimu yihi ende leswi swi endla leswaku rirhandzu na ntwanano swi ndlandlamuka swi tlhela swi endla leswaku hi rhandzana hi minkarhi hinkwayo.

E-e a swi lulamanga hikuva tin'wanyana timhaka ti lava vona vanhu lava vambirhi va nga ti sungula ku ri va kota ku ti heta hikuva ku nghenelela timhaka ta vanhu vambirhi endzhaku ka nkarhi swi nga endla ingaku wena hi wena u nga va holovisa kumbe hi wena u va tekelaka xiboho so swi kahle leswaku vona vambirhi va kota ku lunghisa timhaka ta vona hi ndlela ya vona.

Ndzi nga va nyika xitsundzuxo lexi landzelaka swi kahle leswaku munhu loko a loveriwile a tikuma a tlhela a kota ku rhandza hikuva ku loveriwa a hi xilo lexi munhu a ti laveka kambe i swilo leswi swi endlekaka hi ntumbuluko so swi kahle leswaku munhu a tikuma kumbe a ti kumela muhlekisani kumbe murhandziwa kumbe munhu lweyi a a nga ta kota ku rhandzana na yena loko nkarhi wu karhi wu famba hikuva vutomi lebyi hi minkarhi yin'wanyana byi lava munhu loyi mi nga ta kota ku vonisana.

Tirhesipi ta ndyangu i ta nkoka eka ndhavuko wa mina hikuva leswi swi ndzi tiyisa na ku ndzi tsundzuxa ku ri mina ndzi huma kwini nakona ndhavuko wa mina hi wihi, leswi swi tlhela swi ndzi nyika matimba na ku tibumabuma hi swona hikuva swi ta endla leswaku ndzi ta ndzi kota ku dyondzisa vanhu van'wanyana kumbe ku va hlamusela hi tirhesipi ta ndhavuko wa mina. Leswi swi ta tlhela swi endla leswaku vana va mina na vana va maxaka ya mina kumbe lava ndzi tshamaka ekusuhi na vona va tiva tirhesipi leti ta ndhavuko ku ri ti nga pfuki ti lahlekile.

Xo sungula ku va ndzi kote ku rhunga vuhlalu lebyi ndzi rhange ndzi xava e tiwulu to hambanahambana na vuhlalu byo hambanahambana laha ndzi nga tlhela ndzi xava na nayiti ya ku hlanganisa ulu na tinjara kumbe tinjara na vuhlalu. Laha swi ndzi tekeleke nkarhi wo lehanyana ku ri hinkwaswo swi kota ku hlangana swi tlhela swi vumba e lexi ndzi nga ta va ndzi kha lexi ndzi nga xi mbala enkolweni xa vuhlalu. Leswi swi endla leswi ndzi swi endle hi ndlela leyi landzelaka ndzi hlanganisile ulu na vuhlalu hi nayiti swi ya swi ya ndzi endlela vuhlalu lebyi.

Nkoka wa kona hi lowu landzelaka hileswaku u fanekele u tiva ku xivongo xa wena kumbe xa munhu un'wanyana na un'wana xi hlamusela yini leswaku wena u ta kota ku tiva na ku hanya hi swona, hikuva loko wo ka u nga tivi clan name ya wena swi endla ingaku xivongo lexi xa wena a hi xivongo xa wena kambe i xivongo xa un'wanyana loyi wena a ngo lo ku lomba xona. Kambe loko u va u karhi u tiva e clan name ya wena swi endla leswaku u tibuma hi xivongo xa wena u tlhela u tiva leswaku xivongo xa wena xi vula yini.

Rhesipi leyi nga hundzerisiwa eka mina i rhesipi ya vuxaka bya ndyangu nakona ndzi ta yi hundzisela eka vana va mina. Ina ndzi ta yi hundzisela hikuva vana va mina va fanekele va tiva leswaku ndyangu hi wona wa nkoka, hikuva endyangwini loko ku ri na xin'wanyana lexi xi hluphaka un'wanyana va ndyangu va kota ku tshama hansi ku kota ku pfuna loyi a va ka a karhi a ri na nkingha yo karhi.

Swakudya leswi ndzi talaka ku swi lulamisela lulamisela loko ndzi amukela vaendzi hi leswi landzelaka, xo sungula ndzi sweka vuswa bya mina lebyi ndzi va ka ndzi rhange ndzi kandza mavele ndzi tlhela ndzi ma sefa leswaku ma endla mugayo. Etlhelo ndzi va ndzi kha ri ndzi sweka masonja na guxe na muroho wa ku kandzeriwa hi timanga kumbe wa ku cheriwa timanga. Leswi swi endla leswaku vanhu kumbe vaendzi va mina loko va karhi va dya va kota ku twa ku ri hina eka ndhavuko wa hina hi sweka njhani, na tihove ti va ti karhi ti ri kona laha ndzi va ka ndzi mikise xitampa na tiboncisi.

Xo sungula ndzi rhandza ku mi pfuxela vanghana va mina hikuva loko ka ha ri mina ndza ha pfukile swinene, ndzi mi rhamba eka braai leyi nga ta va kona laha ku nga ta va ku karhi ku tlangeriwa siku ra mina ra ku velekiwa, hinkwenu ka n'wina ma swi tiva swa ku lembe rin'wanyana na rin'wanyana hi endlisa sweswi. Kambe eka lembe leri a ndzi ta kombela leswaku mi ndzi mpfuna kumbe mi ta na swa ku n'wa swa n'wina. Lava nga ta swi kota va tlhela va ta na nyama hikuva a ndzi na mali yo enela ya ku xava nyama nyama. Leswi swi ta endla leswaku braii na siku ra mina swi ya swi ya va kahle, ndza khensa vanghana va mina hinkwenu hi ta vonana kona eka braai.